Izizathu ezibalulekileyo zosapho lwam ukuba sibulele kukuba ininzi, zininzi izinto ezenzekayo emhlabeni kwaye asiyazi ukuba usuku lomntu lunini na apho uThixo namanyange bangasithatha khona. And sidlula kwizinto ezingamandla ndinyuka. Kubalulekile into yokuba sibulele, kubalulekile into yokuba sithandane silusapho kwaye sijonge indlela yobheka phambili ngexesha lonke ngoba ubomi asibazi ukuba kubheka phi.

Umakhulu wam wayethanda ukuthi ukuba igama ngeyona nto ibalulekileyo emntaneni ngoba umntana uye alilandelele igama. Xa uzawuthiya umntana ngegama letshomi wakho okanye igama lomntu omaziyo kufuneka uqale ujonge la mntu ukuba ngumntu onjani, izenzo zakhe zithini ngoba lo mntana angaya alandelele ela gama. Loo nto ithi igama oluthiya umntana libalulekile kwaye funeke ibe ligama elo liza kwenza into yokuba abe ngumntu olungileyo abe ngumntu oneenjongo ezintle ngobomi bakhe ekuqhubekekeni.

Ilobolo ngenye yezinto ezibalulekileyo kuluntu lwethu. Andinokuyijonga ngento yokuba uthenga umfazi. Ulobola kukuba uzama ubudlelwane nomndeni .

Indima edlalwa ngoodade bomkhwetha ibaluleke kakhulu ngoba kufuneke baqinisekise ukuba yonke into ihamba kakuhle ngolwa suku kwaye baqinisekise ukuba zonke izinto zomkhwetha kufuneka zihambe ngendlela abafuna zihambe ngayo. Kwaye umkhwetha ufika ekhuselekile apho asuka khona ukufika kusapho lwakhe.

Ndingamxelela umntakwethu ukuba andiyiboni ingumbono omhle lowo na mna ngoba uzawuthi umntana akukhula agezeleke esikolweni agezelwe nangabahlobo basekuhlaleni, ngoba uzawube enegama lakudala apho kwamaxesha esikuwo kuya kutshintsha ngokutshintsha indlela esenza ngayo izinto.

Ndingahlala naye phantsi kunye nabazali bakhe simcacisele ukuba zintoni ekufuneka azazi, ukuba isiko lethu kukuya ehlathini xa ufikelele kwiminyaka elungileyo. Apho uzawuthi ukunoba unokuya uzibile kungenzeka nantoni na kuwe. Kwaye xa usiwa sithi baza bakhona abantu abaza kujonga bakwenzele yonke into. Loo nto iza kwenza uba uphume sowuphila.

Ulwazi lwam ngesinxibo sebhinqa elitshatileyo kunye nentombi engekatshati ziye zohluke emngcwabeni ngoba lowo otshatileyo funeke anxibe ngokuhlonipha usapho olo lizabe lungcwaba. Kufuneke ethwele, funeke abhinqile kwaye funeke enxibe ngokuthobekileyo, ntombi leyo kunganyanzelekanga ukuba yona mayibhinqe kwaye nokuba ayithwelanga esingcwabeni.

Eyona nto ibalulekileyo xa upheka umleqwa kukuba ube nomonde ngoba umleqwa uthatha ixesha uvuthwa. Kwaye kufuneke umane ugalela amanzi ashushu ukuze ube nokwazi ukuvuthwa ngexesha elifanelekileyo. Kufuneka ube ngumntu onomonde ungagaleli zinto zithile, ungagaleli mafutha uwuyeke uziphekele ithutyana. Xa sowuthekelela ukuba uzawuvuthwa ungazigalela izinto zokulolonga umleqwa wakho ukuba ube mnandi. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ngumonde ngoba ithathe ixesha uvuthwa.

Utata ubalulekile naphi na indima ayidlalayo iye yohluke kunomama. Xa besebethetha badla ngokuthi utata uyintloko yekhaya. Yiloo nto ndicinga ukuba ubalulekile ngoba ezinye izinto nabantwana abaye bazifune uzifunda baye bazifunde ekhayeni xa ekhona utata ukwenzela bangahambi baye kwizitalato bafunde izinto ezingalunganga.